Ngiqale ngihlaziya isimo ngokukhulu ukushesha, ngithole yonke imininingwane ngokukhulu ukuphuthuma, bese abezimo eziphuthumayo sibathumelela kwizindawo lapho kukhona izimpilo zabantu ezisengcupheni, abadinga amaphoyisa, noma ama-ambulensi. Bese kuba izimo lapho izimpilo zey'ngane zisegcupheni khona.

Abashayeli, abashayele bephazamisekile, noma bekhathele ibona bavamise ukwenza, or noma ukudala izingozi eziningi zezimoto. Umshayeli, oshayela ekhathele, noma ephazamisekile, kungenzeka noma yini kuyena esasendleleni. Akuyona impilo yakhe kuphela abasegcupheni kodwa kuba neyimpilo zalaba abashayela eduze kwakhe, kuwo lowo mgwaqo.

zibhekana nobungozi obuningi uma beyocisha umlilo. Bangazithola behogele intuthu yalapho becisha khona, noma kuwa indlu, noma ihlathi leli abazama ukulicisha, liwele kubona, okungase kubalimaze emzimbeni. Kungenzeka futhi bazithole sebehogela amakhemikhali, angabalimaza ngaphakathi abagulise, kanye nokugula ongeke kusheshe kuvele okuthatha isikhathi, okufana nezifo ezifana nomdlavuza.

Kubalulekile ukusheshe uqale imishanguzo ama-ARVs, ukuze usize amasosha omzimba ukuthi alilwise leli gciwane. Uphinde futhi uzivikele ekutheni uthole izifo ezihambisana nabantu abanayo i-HIV.

Abantu abangaboni uma begula badinga usizo lo muntu ozobathatha ubayise eklinikhi, noma kudokotela. Okwesibili, uma sebekwazile ukuthola lolo sizo, baphinde futhi babe nenkinga yokuthi abakwazi ukubona kahle imithi yabo, kanye nokuyikala ukuthi kumele bathathe, noma baphuze inani elingakanani.

Ngokosiko sifundiswa ukuthi, umuntu omdala uyamnakekela. Uma esehlala yedwa, engasakwazi ukuzinakekela, umutholela umuntu ozohlala naye, ozomsiza, noma umthathe azohlala nawe kanye nomndeni wakho ukuze anakekeleke kahle.

Abantu abaphila ne-HIV, kubalulekile ukuthi ngaso sonke isikhathi, bafundiswe ukuphila naleli gciwane, baphinde futhi batshelwe ngezinto ekumele bazenze nekungamele bazenze. Esikhathini esiningi abantu abaphila naleli gciwane, baba namahloni ukuthi bayibuza le mibuzo. Ngakho-ke, izinhlelo eziqinile ezibasekelayo akuve zibalulekile.

Indlela yokuhlola ukuthi izinto ezibhaliwe ezinkundleni zokuxhumana ziyiqiniso, noma cha. Uqala ngokuthi ubheke ukuthi imibhalo ibhalwe ngubani, ngabe abantu beyindaba noma ngabe umuntu nje. Okwesibili, kubalulekile ukuthi uye emtholampilo oseduze nawe, uyobuza onesi, noma odokotela ngayo le-COVID-19 booster.

bayakwazi ukuthi bakululeke uwedwa, noma bakululeke kanye nawo umndeni wakho, lapho bezokwazi ukuthi bachaze khona ngalo igciwane le-HIV, kanye nokuphila nalo, nendlela engavikela ngayo umndeni wakho ukuze bangalitholi leli gciwane. Bayakwazi futhi ukuthi bakululeke ukuthi uyohlala nabanye abaphila nalo leli gciwane, lapho bekhuluma khona ngezimo ababhekene nazo.

Isinyathelo sokuqala ukuthi, ngingagqoka iyunifomu eqokwa isicishamlilo ebavikelayo uma beyocisha umlilo, khona nami ngeke ngize ngilimale, noma ngisheshe ngizwele ukushisa, okanye ngishiswe umlilo. Esesibili, ukuthi ngihambe nomuntu, noma ngixhumane nomuntu engisebenza naye ngaso sonke isikhathi ngalenkathi sicisha umlilo, ozohlale azi ukuthi ngiphephile, nami ngibe ngazi ukuthi ngabe uphephile yini, noma sesingasabonani. Isinyathelo sesithathu, ukwenza isiqiniseko sokuthi amanzi esinawo maningi kakhulu, ngalendlela yokuthi angeke aze asheshe asiphelele.

Inzuzo kungaba ukuthi, inani labasebenzi elingaya emsebenzini kulaba abangayithatha ibhusta bangaba baningi, abasebenzi bangavikeleka kugciwane, baphinde bavikeleke nasekutheleleni abanye abasebenzi, nanokuthi bangaguli kakhulu okuzochaza ukuthi bazobahlale bebaningi abasebenzi emsebenzini ngaso sonke isikhathi. Izithiyo kungaba ukuthi, abanye abasebenzi bangawushiya phansi umsebenzi, umsebenzi ngenxa yokuphoqwa ukuthi bayithathe ibhusta. Ama-trade union, angagcine engavumanga ukuthi abasebenzi baphoqwe ukuthi ithathwe lebhusta. Kuphinde futhi kube khona abasebenzi abangeke baze bavume ngenxa yenkolo zabo.

Bekunabantu abaningi abalimele, kanye nabanye ababambekile ngenxa yokuthi bekukhona ezinye iy'moto ezingene ngaphansi kwezinye, nezinye ekade ziguqukile. Bekungekho lula ukuthi sibakhiphe labo abacindezekile. Bekumele kuqalwe kusikwe iminyango, noma amawindi, noma lapho besingakwazi ukuthi sibakhiphe khona. Bekungekuhle, bekhona nabanye abalahlekelwe iy'mpilo zabo, singakafiki.

Ngifunde ukuthi kubalulekile ukuthi, uma ushayela ibanga elide, uthathe ikhefu njalo emva kwesikhathi esithile, noma ngabe ama-hour amabili, umise imoto eceleni, noma kubekhona umuntu azoshintshenisana naye ngokushayela, nanokuthi uma kukhona amanzi amponjwana owaphuzile, ungabe usungena emgaqweni, hlala lapho ukhona ukuze uhambe ngakusasa. Ngaphinde ngafunda nokubaluleka kokubheka izibuko ngesikhathi ushayela imoto, uqaphele iy'moto ezingemumva, ezingaphambili, kanye nezihamba eceleni kwakho ngaso sonke isikhathi. Siphinde, ngaphinde futhi ngafunda ukuthi, uma ushayela, usigade esivinini ohamba ngaso, ungahambi ngesivinini esiphezulu.

Bangaya ezikoleni, bayofundisa izingane zesikole ngalo igcikwane, kanye nanokuthi uzivikela kanjani kulona. Bangaphinde futhi baye emphakathini, babize umhlangano obasehholo lomphakathi, lapho bezochazela khona umphakathi ngalo igciwane, iy'ndlela zokuwuthola, kanye nokuphilisana nabantu abanalo igciwane. Umtholampilo ungaphinde futhi uye nakwithivi, noma kuma-radio stations, beyokhuluma ngayo lento, bechazele abantu ukuthi kwenziwanjani uma uzithola unaleli gciwane, uzivikele kanjani ekutheni ungalitholi, nanokuthi uphila wenzanjani uma usuthole ukuthi unalo.